Social media yona, nna hoya ka nna. Ha e batle o pepese bophelo ba hao bo e leng hore ke bophelo ba hao, mohlomong tsa marato a hao, tsa mosebetsi wa hao, tse leng hore di ka o beha ka mosing. Jwale nna ke nahana hore social media e etseditswe boithabiso. Mohlomong boithabiso le ho, boithabiso le ho ntlafatsa dikgwebo tsa batho ba bang. O ka e sebedisetsa ho bapatsa kgwebo ya hao moo hore o kgone ho fumana di-customer-ra tse ngata, kapa wa e sebedisa hore o tsebise seo o se etsang. Eseng hore o bolelle tsa bophelo ba hao tse tla o behang kotsing le hore na o hokae ka bophelo ba hao ka nako eo?

Mehleng ya kgalekgale kwana ho no sebediswa difono tsa ka tlung, kapa lengolo. O no ngolla motho o batlang ho mo fa molaetsa lengolo, kapa o mo founela and-e o fumane hore ka nako tse ngata matlo a mangata ka nako tseo a na se na difono. O founela ka monana and then o lo bitsa moahisane wa hao hore o tlo tseba hore a tlo fumana mohala wa hae. Jwale e ne le bothata hore motho a fumane molaetsa o potlakileng ka pele. Mohala wa lethekeng o entse bobebe bona bo boholoholo hobane o no tla fumana molaetsa oe leng hore o batla ka nako ena, empa o tlo fumana ka mora nako. Nthwe no oe hlokelwa haholoholo e se e fetile. Jwale mohala wa lethekeng o entse bophelo bo be bobebe haholo feela.

Ho kenyetsa nkgono le ntatemoholo Wi-Fi e thusitse ntlheng ya hore ha ke sa patala DSTV ke kgokahantse DSTV le Wi-Fi jwale ke patala feela Wi-Fi. E thusitse hape hore nkgono ke motho a ratang ho bua nako e telele a hlalosa, jwale ke kgona ho mo mamela ho fihlela a qeta ntho ae hlalosang hobane Wi-Fi ha e mokgaole e re ho fedile, data e fedile kapa airtime e fedile. O kgona ho hlalosa hantle ka mokgo a kgonang ka teng ke be ke mo utlwisise. Le nna ka nqena ke kgona ho mo araba a nkutlwisise, ke mo hlalosetse.

Marangrang a kgona ho sebetsa ka, ho ntso ho sena motlakase. Ke nnete ya sebetsa ka motlakase, empa feela ho na le ntho e rekiswang shopong empa feela ke sa tsebe hore na e bitswang hobane nna ha ke soka ke e reka. Empa hona le ntho eo oe rekang shopong eo fihlang oe kenya moo o kentseng Wi-Fi ya hao teng hore le ha motlakase o le siko o kgone hore o nne o kgone ho fumana Wi-Fi connection ya hao. Jwale hee ho bobebe haholo hobane o tla reka nthweno, o dule oe connect-etse moo connect-etseng Wi-Fi ya hao. Ha motlakase o timme o ntso kgona hore o nno tswelle ka mosebetsi wa hao.

Di-application-e tse ngata kapa di-website tse ngata di na le sekgeo nyana mane moo di tla be di tse forgot password. Ha o lahlehetswe ke password hangata o tla ya mono, mme e tla o jwetsa hore o kgethe ho fumana password-e e ntjha ka SMS-e kapa ka email-e. O tobetsa mono ebe o fumana SMS-e e tla o fang code, hangata e tla o fa dinomoro tse nne kapa tse hlano hore o di kenye mono ba bone hore ke wena. Ha o qeta ho di kenya mono, ba be ba o fa monyetla wa hore o tjhentjhe password ya hao.

Mmuso o ka thusa setjhaba ka data ka ho kenya Wi-Fi fatshe mona. Ho na le tse tsamayang ka fatshe, mme di ka ba theko e tlase. Mohlomong ba re wena o le motho a sebedisang Wi-Fi eno, o ka patala feela lekgolo la diranta and then bona ba tla patala e nngwe. Ke ona mokgwa o bobebe oo ke bonang ho tla thuseha setjhaba ka mona, kapa tse mathang hodimo mona kapa tse mathang hodimo mona le tsona ntse di lokile. Empa ho bolellwe motho oo hore o join-e, kapa o kgone ho fumana Wi-Fi ena tlamehile o patale lekgolo la diranta. Rona re tla patala e nngwe e salletseng morao.